Ndiwubona ingumbono olungileyo kakhulu ngoba abantu abaninzi abakwazi ukuzithengela idatha. Abanye bayazibawela qha yimali le iyingxaki, abanayo imali yokuzithenga abe umntu esanqwenela ukufumana umsebenzi. Ngoku kweli xesha likhoyo ke sekuaplaywa online izinto ezininzi, ithi ke loo nto if kungakho eziWi-Fi kwezi ndawo zininzi kungalula kuluntu lukwazi nalo usoloko liphayana aplaya lifumana ne-information elingayaziyo. So ingantle kakhulu loo nto especially kuthwa ilapha kwiimoto zikawonkewonke, ilapha ekuhlaleni naseziteksini, hayi ingayinto entle kakhulu leyo.

Ingakuphucula kakhulu ngehlobo elinjengoba kulula ufumana oogqirha boncedo and kulula ufikeleleka kuluntu. Zikhona izinto esiye sixakwe ukuzibuza uba kude kube kanti kunyanzeleke uye kule ndawo uzawube ufuna uncedo kuyo, kanti iba lula into ye-telemedicine ngoba yona uye uyiqonde into usesendlini, ufumane lonke ulwazi olufunayo ungakade unyanzeleke uye apho. Noluphi na uncedo olukhangelayo kulula ulifumana ulazi uba lifumaneka phi, uthetha ngokuya nje kule ndawo uzabe uxelelwe ngayo uba ungafumana kuyo uncedo.

Ndicinga uba mna ezinto ezibangela bazithande ezinto kukubukela izinto ezininzi ngaxeshalinye. Mhlawumbi mna nomntanam, umntana uneyakhe into abukelayo kuyo, nam ndibukela kweyam ezithandwa ndim. Izinto ezininzi ke azifumaneki ezithivini kodwa uyakwazi uzibhaqa apha kweli cala . Ingenelo yazo ngeyoba kwa oku kubhatalwa imali qho ngenyanga, nyanga leyo ke nabo bakwazi ufumana .

Into ekhawuleza ithi qatha xa kuthethwa nge-cloud computing yinto yoba uyakwazi ugcineleka izinto zakho, ii-files, ii-documents, nditsho izinto ezininzi mhlawumbi onodinga uba zigcinakale zifumaneke xa uzifunda. Iyakwazi nokukunceda xa ungenaso ispeyisi sokugcina izinto kodwa yona kulula uba mayikugcinele and xa uzidinga ezo zinto kuba lula nokuzifumana.

Ewe, inganyamalala ngokupheleleyo ngoba kweli xesha likhoyo sesisebenzisa itekhnoloji and ke ngoku yona siyibone ifikeleleka eluntwini, kungade kunyanzeleke uba mandiphume ngaphandle ndiyothenga iphephandaba. Iphephandaba kulula ndilifumane kum efowunini, kum ekhompyutheni, lihlala lifumaneka. Ngoku ke loo nto leyo kwiminyaka ezayo ndicinga uba zizawuphela izinto zofumaneka kwamaphephandaba, aphele amaphephandaba efumaneka kwiifowuni nakwiikhompyutha xa ungene kwaintanethi qha.

Ndingathanda ukuthetha ngezinto zokuhlala. Ukuqala, sikhuseleka njani, sibakhusela njani abantwana bethu ekuhlaleni? Iphinde, singenza njani for uba abantwana bethu bokuhlala ze bebenamathuba womsebenzi bangahlali nje elokishini? Indawo le sihlala kuyo yona for ucoceko lwayo singenza ntoni for unceda loo nto? Kuthethwe nezinto ke zoluntu, ukuba thina apha singakwazi uncedakala njani xa sinohamba siyothetha norhulumente, zintoni esinothetha nazo sizicele sincedisane naye kwezo zinto zinjalo ezo.

Kaloku ayikho into ozoyenza xa ukule meko ngoba ilayibrari yindawo yokufumana i-information ngezinto ezidibene neencwadi. Ungangena wenze i-research ngeento zeencwadi, akuvumelekanga ukuba ungangena phayana kwi-intanethi ungene kwizinto ezifana nooYoutube, nooTikTok, nooInstagram ngoba ezo zinto azikho kuluhlu lweencwadi nakwizinto zaselayibrari. Into eyokuqala ekufuneka uyilandele yimiqathango le ibekiweyo yabantu uba funeka bangene kwiintoni, benze ntoni, wandule ke ngoyokukhalaza uba kutheni ukuloo ngxaki uzawube ukuyo, ngoba awukwazi ukhalaza xa ukule meko injena ngoba ayivumelekanga.

Ngokokwam ndicinga uba ndingenza i-app yephephandaba, kuxhomekeke ke igama elo libhaliweyo laloo maphephandaba but umntu ayazi uba udawunlowuda i-app or iphephandaba and then iindaba uzawuzifumana zonke pha ngaphakathi. Ibe mhlawumbi loo app ine-subscription yenyanga ukuba wena ubhatala malini ngenyanga for ukwazi ukufumana iindaba qho zangemihla ngemihla, okanye ungena kwakho phayana funeka kubekho indlela yokubhatala iindaba, ngoba kweli xesha likhoyo ngoku sesijonga iindaba ezifowunini nakwi-social media. Ziindawo ke ezo onosebenza ngazo for iindaba nofumana abantu abaninzi abazafunda iindaba zakho.

kaloku injena funeka mna ndiqinisekise ngoba ixesha elizayo xa ndithenga idatha ndithenga eyenyanga not eyeveki ngoba eyeveki iyacaca uba iphela ndingayisebenzisanga. Undlela lula ke ngoku wena kuzama ukongeza ixesha eli idatha mayihlale ngalo, uyazi ke ngoku xa kuphela inyanga ke noko uyawube sowuyisebenzisile, noba kukho eshiyekileyo ke ayinamsebenzi ngoba awusakwazi uyifumana.

Ndicinga uba likhona ufuthe lwezinto ezimbi, kukhona nokulunga kwayo ngoba izinto ezininzi ezilula nezomdlalo sizifumana pha. Imidlalo yaphayana ukwazi udlala nomntu okude kunawe, uyifumana pha. Kanti ke if ingavalwa loo nto anganqaba amathuba wabantu uba mabacofe ifowuni ngoba ngeyona nto isigcinayo isiphilisa ngoba izinto ezininzi sizifunda kwezi app. Ngoku ke ngoku xa kunothi kupheliswe loo nto kungahlupheka uluntu oluninzi kakhulu. And ke ngoku olona futhe olubi ngaba bantu benza izinto ezingezizo ziphinde zivele eluntwini, ngabo ke bafuneka begadiwe, kuvalwe abantu abanjalo. Xa uzawuba ngumntu ozokwenza i-app funeka kubekho indawo epasiswa kuyo kuzokwazeka uba kungaqhatheki uluntu kwizinto ezo ze-gaming zeintanethi.

Kule meko injena kaloku ndiziva kabuhlungu kakhulu ngenxa yento umsebenzi wam ngendiwugqibe kwayizolo qha ngenxa yongaqapheli ke ngoku andabona uba idatha yam izawuphelelwa, kuzawuvukwa kusasa iphelile. Ngoku ke loo nto ichaza ukuthi kwixesha elizayo mandisoloko ndiqaphela ixesha ledatha yam uba iphelelwa nini, ndiqaphele nento enye, umsebenzi awubalekanga umfaka uba ngomso ufuneka. Zama noba ziintsuku ezintlanu phambi kwakho ube sewuwugqibile uwufake.

Amapiano ndicinga uba adunyiswe yinto yoba kuxutywe imiculo ngemiculo, i-genre ezohlukileyo kodwa zixutywe ngendlela yoba masikwazi ufikelela kuzo zonke. Emntwini othanda opholileyo, othanda obalekayo, uyafumaneka phayana and nomculo wakudala uyathanda uxutywa nalo mculo weli piano uphele usenziwa umculo wesimanjemanje. So, yiyo loo nto endicinga uba mna apha emapiyoneni ibangela uba adume kakhulu.

Isisombululo sale nto silula kakhulu ngento ethi, xa uzijoyina ezi zinto kubakho indlela yokujoyina ezahlukileyo, kuxhomekeke uba izawubukelwa ngabantu abangaphi, izawusetyenziswa kwiifowuni ezingaphi. Wena uyawuthi ukhethe le izawube ikwazi usetyenziswa ngabantu abaninzi. Kulapho ke ngoku usapho, loo ufuna uzibukelela loo nto uyawuzibukelela bucala, abaninzi abafuna ubukela loo nto base babukele ke ethivini ngelo xesha.